eSports-e e kopanya kgaisano e e maatla le go ntsha bodutu ka nako e le nngwe, ka gonne go na le seabe mo eSports-e se ka ntshang bodutu, go ithuta maano le go nna boitlhabolodi.

Ee, go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse go tshameka ka namana, ka gore bangwe ga ba sa kopana go tshameka ka namana, ba dula ntse ba tshameka mo megaleng ya bona.

E teng motshameko e e bidiwang ka bo Water Puzzle, Sudoku eo e tseneletse gape e a go kgatlisa.

Metshameko ya diiletetoniki e na le dingwe tse di ngata tse di diragalang ka ga yona ka gonne o ka kgona go tshameka le motho o sa shebana le ena or-e o sa dula le ene empa le sebedisa ileketoroniki.

Ke se rata ka gonne ke ka kgona go tshameka le bangwe ba bangata, ke ntse ke sa nna le bona, empa ba le mo ba dulang.

Go tlhokega mongwe a be le data e e enough, a be le di gaming console. Tse di dirisiwang metshameko e e tumileng ke metshameko ya ball-o. Go na le metshameko, go na le e nngwe e bitswang GTA, e bidiwa GTA.

Fa o sa gomotse motshameko wa mo inthaneteng, di dingata, dilo tse o ka se tlhole o di dira ka bophelo ba hao, ka gore o ka neela nako ya gago kaofela mo metshamekong. Ga ke na motshameko wa mo inthaneteng o gore ke mmamoratwa wa ka.

E e nyaka data, ka gore e tlhoka data ka gore ke yona e e dirisegang mmogo le bonolo fa o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng. Ke ka go e dirilweng ka gonne o tlhoka data e e enough kapa e e bidiwang fibre.

Ke ka gore mongwe a feletswe ke boroko, a be a tshameka metshameko ya inthaneteng bosigo. Gore o kgone go tshameka metshameko ya mo inthaneteng, ke gore o fumane data e tlhwatlhwa, o baakanye di-data tse di tlhwatlhwa tse di rekisiwang.

Ka gonne bagolo-golo ba ne ba sa lebelela dilo tse di tshwanang le bo di-inthanet-e, maphelo a bone a ne a sa latelelwa inthanete haholo.

Go nale dingwe tse di bidiwang di-link-i, tse batho ba nang le go di latelela. Ke tsone tse dirang kotsi mo inthaneteng ka gonne ba kena dilo tse ba sa di itseng.

Batho ba kwa magaeng, network-e ya bona ga e bereke thata go tshwana le e rona re nang le yone. Ba ke batho ba ba tshwenngwang ke network-e, sebakeng se se ngata.

Nka bopa metshameko e e ka thusang bana ba bannyane ka dilo tsa sekolo, dipalo, le dilo tse ba ka ithutang tsona. E ka nna motshameko, empa e be ntho e ba kgonang gore ba kgone go ithuta ka yone.

Se sengwe se e leng kotsi sa go dula mo screen-ing nako e telele, ke go bolaya tlhaloganyo le matlho. Seo ke se metshameki ya eSports-e ba sa se lebeleleng thata, ka gonne ga se ntho tse ba ithutang tsone ka go tseba gore diiletetoniki di na le dikotsi mo maphelong a batho.